Ukusetshenziswa komlahlankosi into endala endala impela yasemandulo impela since oShaka ngoba babenenkolelo. Kunenkolelo yokuthi umuntu mese ngale esengale uyezwa. Uma-ke umlahlankosi futhi usetshenziswa kakhulu uma umuntu eshonele nasengozini, ey'bhedlela. Uyeke athi ngoba kusuke kusuke umphefumulo wakhe kuthiwa usala lapho. Kunenkolelo ethi umphefumulo womuntu lapho akade ekhona ophumele khona washona khona uyasala lapho. So, basuke bethatha lowo mphefumulo ngaleli hlahla, kusetshenziswa leli hlahla ukuthi kuthathwe umphefumulo wakhe kukhulunywe naye bemtshela ukuthi-ke manje sekwenzeka kanje, sesikuphi sihamba nawe sikusa kuphi, yonke le nto le. Bemucele ukuthi ube idlozi elihle bekhulume naye. Kahle kahle leli hlahla lisuke selinguye lowo muntu kusuke kunguye basuke sebekhuluma kuye besebenzisa ihlahla.

Cha, angikuboni ukushayisana phakathi kwemfundo yesimanje nolwazi lwendabuko, ngoba ulwazi lwendabuko luyasiza ukuthi esimeni samanje noma kwimfundo yamanje uyakwazi ukubuyekeza ngezinto ezazenzeka kudala bese uyayixhumanisa nale osekwenzeka manje ulibone ushintsho ukuthi, hawu sekuyashayisana la, koda kudala kwakwenziwa kanje. Khona khona kuhamba kuhamba kushayisana iy'ndlela abanye asebey'phatha ngayo nangendlela eyayenziwa ngayo kudala. Ushintsho lukhona.

Ngingamubuza ukuthi, mngani ngabe usukulungele yini ukungena kulesi sigaba ngoba uma usungena kulesi sigaba kunezinto okungasamele ubonakale uzenza. Kunezinto okuzomele ukuthi uy'yeke. Kunezinto noma kunendlela okusekumele manje ushintshe ngayo ukucabanga nendlela owenza ngayo izinto utshengise ukuthi ususesigabeni sokuba umuntu omdala. So, ulindeleke ukuba ukuthi uy'phathe njengomuntu omdala nangokwenza kwakho kutshengise ukuthi usumdala usukhulile, kodwa-ke uma ufuna usizo ngizokunikeza usizo.